Ngicabanga bona yindlela lena asuke bacula ngayo kuleyo-video, nofana indlela leyo abasuka badlala ngayo kulowo-music video.

Iye, ungakghona. Kule-technology yanamhlanjesi ayikho into engasakghoneki.

Ngicabanga bona kuyabadima ithuba lokuwabukela.

Into ebakghabhudlhako ngicabanga ukuthu yi-network, ngoba kuyenzeka lana okhunye uthi usabukele umdlalo. Bese-ke iyathoma iyahlupha i-network.

Nangingeengutjeni, ngoba suke ngizipholele kuhle, ngizihlele kuhle.

Kuyenzeka ukuthi vele bangaphili ipilo le esiyibonako ephezulu. Ngoba esikhathini esinengi abavumi abarholi imali enengi, nedi nje lokhu abasuke bakwenza kuma-video, engathi baphila ipilo ephezulu, suke benzelela ukurherha abantu ukuthi babukele.

Iye, liqiniso.

Inomboro leyo, yenzelwe ukuthi yaziwe ngumnikazi wayo kuphela, ukuthi ned nakangena akghone ukuthi a-connect ayedwa.

Ufunjathwako wami wokuthoma bangimuka yena isilelesi ngibuya ekhabo mnganami, ngimbambe ngesandla, ngiya ekhaya. Wangimuka wabaleka nawo, azange ngikghone nokumgijimisa.

Mina ngikhetha ukulifumana ku-internet.

Ngicabanga ukuthi kungoba basuke banganabantu, nofana ama-company amakhulu angaba-fund.

Iye, ngicabanga ukuthi kuba nomthelela wokuthi bagcine sele bazibandakanya kwezomseme isikhathi singakafiki, ngoba babukela kibomaliledinini babo, babone ngathi into leyo irerhe khulu ukuthi bangayenza. Lokho kwenza ukuthi bamoroseke.

Kungakudla thirty rand.

Abofunjathwako bamalanga lana benziwe ukuthi baphelelwe masinyana. Umraro ngathi sebafuna ukuthi unande ubuyela ngeentolwa, uyokuthenga kanengi ufunjathwako.

Izokuqedela idatha, ifuna ngathi ungaba nedatha elinengi, njengabo-ten gig.

Awa, akanikelwa ilungelo elifanako. Njengelimi lesiNdebele, alikavami ukuvela kumabonwakude. Kukancani uthole umlingisi okhuluma isiNdebele.

Iye, kuyakghonakala ukuthi udlale ngemizwa yakho yangaleso sikhathi.

Iye, kuyarhelebha khulu lokho.

Iingoma zekolo.

Bathumelana ngokuthi bafakelane ama-SMS, nge-WhatsApp, bayathumelana imilayezo ngeFacebook, ngeenkundla ezinengi zokuthintana.

Kuqakathekile ngoba idatha lakhona lihlala isikhathi eside, liyaphela nenyanga begodu kuze kuphele neenyanga lingakapheli lona.

Emrhatjhweni onjengeKwekwezi FM udlala ngokwaneleko. Kumabonwakude awa, awudlali ngokwaneleko.

Ngicabanga ukuthi kubangelwa kukuthi vane bafuna ukubiza abantu abanengi, babukele amavidiyo wabo.

Umbona ngokuthi angakwazi ukuyiberegisa kuhle.

Awa, mina angifakazi.

Indlela elula yokuthi uzifundise ukuthi ufunde incwajana leya yakhona encazana, ephuma nofunjathwako.

Mina ayingiliyi i-Youtube ngoba ngifaka ama-earpods, bese ngiqhubeke nomsebenzami.

Awa, akukaqakatheki.

Eemfowunini zamalanga la sekunento ebayibiza ngokuthi yi-parental control. Manjena ungaberegisa yona, ukuthi ukghone uku-control izinto umntwana lona azibukelako.